Ee nṋe ndi vhona ku ambarele kwa zwine muthu a ambara zwi tshi amba zwine avha zwone ngauri ri ḓo wana mukegulu, mukegulu vhanzhi vha ambara zwithu zwine zwi ṱhonifheaho zwine zwa sala ri tshi sumbedza zwori mini havhaḽa muthu vha na ṱhonifho. Mara vhaswa vha ano maḓuvha vha soko ḓi ambarele ni wane vhathu vha ambara zwithu zwiṱukuṱuku vhukipa vhuṱukuṱuku, zwi sala ri tshi khou ḓivha uri hoyu muthu vhutshilo hawe u tshila vhutshilo ḓe.

Ndi nga mu ṱalutshedza ndi sa shavhi tshithu u muvhudza uri mungana wanga, ndi kho zwi funa uri ndi ḓe munyanyani waṋu mara, athina zwiambaro zwine zwa kho tea u ambariwa ende athina tshelede ya u ḓori ndi ḓoya nda zwi rungisa.

Zwine nda ḓivha nga domba ndi uri, domba ḽi tshiniwa nga vhasidzana vhane a vha na vhana vhasidzana vhane vha vha vho ambara sheḓo nṱha vha songo ambara tshithu ṱhohoni havho vha vha vho vhevhuliwa milenzheni vha vho ambara makunda.

Ndi zwa ndeme ngauri ri vha ri khou shavha zwa uri mavhudzi anga ri nga a wana a khou fhufhela zwiḽiwani ende mavhudzi a ya hwala tshika.

Zwine zwa itea ndi zwa uri, hoyo muthu u vha a kho shonisa vhathu vhahawe a dovha a vha a kho shonisa na vhathu vhane vho muisaho murunduni ngauri zwine zwa itea murunduni a zwi tei u ambiwa.

Tshaka dzine nda dzi ḓivha ndi ḓivha domba nda ḓivha musevhetho nda ḓivha na hogo.

Nṋe ndi vhona zwo tea ngauri u ambara zwiambaro zwa sialala zwi vha zwi khou sumbedza ṱhonifho, na u ṱhonifha mvelele yau.

Nṋe ndi vhona matshilisano a hone a a vhuḓi, nga mannḓa ngori vhathu vha ya kona u dzulelana vhathu vha ya kona u thusana.

Nyambaro iya fhambana nga maanḓa ri kho sedzesa nga fesheni ya ano maḓuvha vhathu vha khou ambara zwiambaro zwiṱukuṱuku zwine a zwi tendelani na sialala.

Nṋe ndi vhona zwi zwa ndeme uri vhathu vha ṱhonifhe, mvelele musi vha tshiya mirunduni uri mvelele i sa to xelavho uri na vha murafho u tevhelaho vha ḓivhe zwa uri mvelelo ndi tshithu tsha vhuṱhongwa ende tshi tea u ṱhonifhiwa.

Nṋe ndi vhona uri u ambara sheḓo ha vhafumakadzi ha vhasidzana ndi zwavhuḓi ngauri vha vha vha kho ṱhonifha mvelele yavho ende muṅwe na muṅwe uya zwiḓivha uri muthu wa musidzana u tea u ambara sheḓo.

Zwiḽiwa zwa sialala zwine nda zwi funesa ndi thophi, ndi tshidzimba ezwo zwiḽiwa ndi a zwi funa nga uri zwia ḓifha ende zwi vha zwi tshi kho nkhumbudza zwithu zwa murahu.

Ndi zwa ndeme uri hu vhe na thikho ya muṱa musi vhathu vhatshi kho yo tshata ngori zwi sia vhathu vha tshi khou

U ya nga ha nḓivho yanga ṅwana o bebiwa, dzina u fanela u ṋeiwa nga makhadzi wa ṅwana.

Ndi zwa ndeme nga maanḓa uri muthu avhe na vhuḓifari musi a kha bindu ḽa u bika zwiḽiwa ngori vhathu vha takalela zwiḽiwa zwavhuḓi ende vhathu vha dovha vha takalela na muthu ane avha na vhuḓifari ha vhuḓi.

Hu tshi itiwa mukusule tsha u thoma hu thoma nga u kiwa muroho wa bikiwa wa kona u aneiwa u tshiyo u oma ndi hezwi zwine ra kona u vhidza uri mukusule.

Masiandoitwa a u itiwa mbingano nga vhahulwane ndi a uri, ni wana uri hoyu muthu we a ṱoḓeliwe ane ha mufuni zwa sala afho mbingano hu tshi ḓo vha hu si na mutakalo ngauri vhathu vha ḓovha vha kho to tshila nga u to uri ro to ṱoḓelwa nga vhathu vhahulwane.

Zwikili zwine vhasidzana vha zwi guda dombani ndi u tshina mitshino ya sialala, zwiṅwe vha vha na zwikili zwine vha funḓedza ndi zwa u ṱhonifha vhathu vhahulwane.

Nṋe dovhi ndi ḽi bika so ndi bika ndi thoma nga u vhea maḓi, nda shela ma hezwi maḓi a tshi kho vhila nda shela cooking soda nda kona u shela muroho wanga hungavha mukusule kana na muroho wa thanga. Hezwi wono vhibva, nda koḓela nga thanga dzine dzo sinḓiwaho nda lindela zwitshi fhola nda kona u ḽa ndi tshi kho ḓiphiṋa.

Zwine nda nga ita ndi u ambedzana na vhathu vhahashu na vhathu vha muthu wanga uri vha fhungudze masheleni ngauri ndi nga balelwa u badela tshelede dza u mala.

Mitshino yo teaho uvha hone tshi mutshatoni ndi tshigombela, ndi tshikona, ndi malende, na tshifasi.

Hu fhela miṅwedzi miraru ṅwana a sa bveli nnḓa musi o bebiwa.

Musi hahashu hu tshipfhi huna mutshato tsha u thoma, vhathu vha ya vha bvisa tshelede dza mamalo, ha muthu ane nda kho ḓo malana nae ha ḓa havha na muṱangano une wa ḓo vha u tshi farelwa u amba nga ha nzudzanyo dza mutshato. Then nga ḓuvha ḽa mutshato ri thoma ha mufumakadzi ra kona u fhedzisela ha wa munna.

Nṋe ndi vhona zwo leluwa ngauri muṅwe na muṅwe uvha a kho ḓa na sialala ḽawe, ende zwi dovha zwa takadza ngori rivha ritshi kho kona u ḓivha uri sialala ḽa hoyo muthu hu itiwa zwithu nga nḓila ḓe.

Nṋe ndi vhona tshithu tshine tsha nga itiwa ndi u kuvhanganya zwithu zwoṱhe zwa vheiwa fhethu nthihi, zwithu zwoṱhe zwine ra ḓivha zwori zwi yelana kha vhufa. Zwithu zwine zwa vha zwa ḓivhazwakale hu itela u vhulunga uri na vhane vha ḓa nga murahu vha kone u ḓivha uri mvelele yashu yo ri farela zwifhio vhufa hashu ndi vhufhio.

Mufumakadzi wa muimana ha tei u fheletshedza muthu, tshiṅwe mufumakadzi wa muimana a tshi bva ha tei u onesana, tshiṅwe futhi mufumakadzi wa muimana ha tei uya lufuni.

Ndi nga si ḽe zwiḽiwa zwine fhethu ha hone hu na tshika.

Vhuṅwe vhuṱambo hune ha iteliwa ṅwana wa musidzana ndi u imbeliwa a fhedza a iteliwa mufheletshedzo.

Vha mufara nga nḓila i si yavhuḓi huṅwe vha ita nau akhamala vhaṅwe vha ya ita no to musema.

Delele tsho thoma, ḽi thoma nga u hu thoma nga u vhiliswa maḓi ha shelwa cooking soda ha kona u shelwa delele. Hu tshi sheliwa delele, ha sheliwa muvhazwi khathihi na lubavhe ha kona u shelwa ṱamaṱisi zwa kona u gwagwama zwa vhibva.

Ee, ndo no vhuya nda ḓi wana ndi tshi khou shela mulenzhe kha mbekanyamushumo fesheni ya fhethu hune dzula hone.

Nṋe ndi vhona uri fesheni ya musalauno i ya phumula mvelelo ro dedza ku ambarele kwa vhathu kune vha kho ambarisa zwone namusi.

Ee, hu na mikhuvha ine malugana na u nekedza zwiḽiwa kha vhaeni.

Zwiḽiwa zwa sialala vhuponi ha hashu zwi anzela u bikwa nga vhathu vhahulwane ndi vhone vhane vha ḓivha zwori zwiḽiwa zwa sialala zwi bikisiwa hani.

Zwiambaro zwa sialala zwine zwa ambariwa musi hu na mbingano hu ambariwa miṅwenda, misisi.

Nṋe ndi vhona uri, nṋe ndi vhona uri vhafumakadzi vha tea u ambara nga nḓila i ṱhonipheaho vha tea u ambara zwikete nahone zwikete zwine a zwi vha manyi.

Labi kana phetheni dzine dza takaleliwa nga mannḓa vhuponi ha hashu ndi malabi a ngaho a miṅwenda na mitsheka.

Ee, hu na mutsiko nga mannḓa wo ambara zwiambaro zwa musalauno kha zwiṅwe zwa zwikhala.

Zwiḽiwa zwa sialala zwine zwa nekedzwa u ṱanganedzana zwiliwa zwi ngaho tshidzimba

Ngudo dza nṱha dzine nda nga muṱuṱuwedza uri a gudele dzone ndi musi a tshi kho ita vhunese kana vhudokotela.

Nṋe ndi pfha zwi sa mpfhari zwavhuḓi u gonya ha zwiambaro zwa tshiṱaraṱani na fesheni ngauri vhathu vhanzhi vha thembela hone.

Tshifhinga tshe nda ambara zwiambaro zwa sialala ndi tshifhinga tsha musi hu na munyanya nga hafha kusini kwa hashu nda vhona zwiambaro zwi kho mpfhanela na nne nda ḓi kukumusa ngazwo.

Muthu ane a bika zwiḽiwa zwa sialala muṱani wa hashu ndi mianga.

Malungu a Tshivenda ane muthu wa mufumakadzi a tea u ambara ndi luṱomola tsia ndi tshitendende.

Zwiambaro zwa vhafumakadzi zwi shuma u sumbedza vhuiimo ha muthu ngauri vhafumakadzi ndi vhathu vhane nga mvelo vha tea u ambara dzirokho, tshikete na miṅwenda.

Sialala zwine zwa bikiwa kha vhufa ha hashu ri vhona zwiḽiwa zwine zwa nga tshidzimba mashonzha ezwo zwithu zwoṱhe zwi vha zwo imela vhufa ha hashu.

Ee, ndi ḓivha vhuzulu, maZulu vha na zwiḽiwa zwine zwa nga tshidzimba zwine zwa nga tshiḓammba, tshiḓammba ndi a tshi funesa nga mannḓa.

Fesheni kha nṋe wa mufumakadzi ndi vhona hu zwithu zwa vhuḓi nga mannḓa ngauri i kona u sumbedza uri ri kho tshila kha shango ḽifhio.

Zwithu zwinzhi zwine zwa itea kha zwikolo zwa u fumba hu fhedza hu tshi vho itea mafhungo a si a vhuḓi so nṋe ndi vhona zwi zwa ndeme uri hu tea u vha na zwithu zwine zwa dzhiela nṱha nga mannḓa mutakalo wa vhathu.

Masiandoitwa ane a vha hone ndi a uri hoyo munna a tshi swika tshikhuwani u ya wana muṅwe mufumakadzi a lamba mufumakadzi na vhana e avha sia hayani.

Ee, ndo no vhuya nda ḓi wana ndi tshi khou lugisela zwiḽiwa kha tshiitea tsha tshitshavha.

Nṋe ndi vhona u nga hu tshi sedziwa vhurangaphanḓa hu vha ho sedziwa uri oyu muthu u ya kona na u ranga tshitshavha tsha vhathu vhanzhi na uri u ya kona u imela mafhungo na uri a kone u vheiwa.

Mbuyelo dzine dza vha hone ndi dza uri vhana avho vha ya kona u, vha ya kona u ḓivha zwiṅwe, zwiṅwe zwithu zwa dziṅwe dzi tshaka.

Mivhala ine ya kho ḓivhea ri ḓivha muvhala mutshena na muvhala wa muthu mutsu.

Nṋe ndi vhona zwi si zwavhuḓi u wana vhathu vha tshi kho ambara zwiambaro zwa sialala vho ambara maṱeki vha dovha vha ambara na marukhu.

Ee, huna zwiambaro zwine zwa shumisiwa musi hu tshi itiwa zwiḽiwa zwa sialala sa tsumbo vhanzhi vha shumisa zwidudu kana mifaro.

Zwine nda nga ita ndi u vula dzikiḽasi fhethu ho fhambananaho nda vha na dzu burantshi fhethu ho fhambananaho uri muṅwe na muṅwe a kone u swikelela na uri na musi ri tshi ya u bika vhuṱamboni hu sa vhe na zwithu zwine zwa kho shotha.

Zwine nda nga ita ndi u renga kholomo, nda ṱhavha mbudzi nda renga mahalwa nda phasela vhafhasi ndi kho kona u vha livhuwa.

Ee, ndi a kona u lugisa zwiḽiwa zwa sialala zwine nda zwi funa.

Nḓivho yanga ine nda vha nayo nga ha mvelelo yanga ndi ya uri muthu wa mufumakadzi u tea u to bviselwa tshelede musi a tshi kho maliwa nga muthu wa munna.

Ee ndo no vhuya, ee, ndono vhuya nda gudisa muthu zwiḽiwa zwa sialala zwine nda zwi funesa.

Zwiambaro zwine vhanna na vhafumakadzi vha zwi ambara musi vha na zwimima vhafumakadzi vha ambara miṅwenda ngeno vhanna vha tshi ambara dzi tsindi.

Vhuponi hahashu hu ambariwa zwiambaro zwa sialala.

Hai nṋe ndi vhona vhaswa vha ano maḓuvha vha tshi ambara zwiambaro zwi sa ṱhonifhiho ngori ndi vhona vha khou ambara marukhu o kherukanaho vho ambara zwithu zwiṱukuṱuku.

Ndi zwiambara zwavhuḓi zwiambaro zwi ngaho dzi suthu, marukhu avhuḓi marukhu ane hango kherukana.

Nḓila ine ya ṱuṱuwedza uri vhaswa vha ambare zwiambaro zwine vha zwiambara, ndi musi vha tshi khou vhona vhaṅwe vhathu vha maṅwe mashango vha tshi kho ambara zwiambaro zwezwo.

Muthu ane a tea uvha dzhia ndi vhabebi vha henevho vhathu vho lovhaho.

Maitele o ḓoweleaho ndi a uri wa munna wa mufumakadzi u tea u dzula maṱirasini a lilela munna wawe.

Vha nga tikedzwa nga vhathu vha hawe vha dzula nae vha tshi khou sea naye uri asa to vhesa na thaidzo.

Mufumakadzi o lovheliwa nga munna zwithu zwine a so khou tea u zwi ita ndi u tsa atshi gonya.

Ee nṋe ndi vhona zwo tea uri a tea u dzula tshifhinga tshilapfhu nyana, a sathu funana na muṅwe munna ngauri zwivha zwikho thusa uri na ene muṋe a fhole.

Mufumakadzi o lovhelwaho nga munna u tea u ambara nga nḓila i ṱhonifhedzeaho ende u tea u ambara zwiambaro zwitsu.

Ndi vhurereli ha Christianity ngauri huri funza u rabela.

Mishumo ine ya tea u itwa nga vhanna miṱani ndi mishumo wonga u haḓa nau lima.

Ee nṋe ndi vhona huna mishumo ine ya fanela u itwa nga vhafumakadzi sa tsumbo, mishumo wa unga u bika ngori vhafumakadzi ndi vhone vhane vha tea u bika.

Mushumo muṱani wa khotsi ndi wau shumela vhana nau tsireledza vhana.

Mushumo wa mme muṱani ndi wau bikela vhana, u kuvhela vhana, na munna wavho nau maker sure uri tshiṅwe na tshiṅwe tsho luga.

Nṋe zwenda aluwa ndi tshi zwiḓivha muṱani wa hashu ndi zwa uri, kha mvelele yashu ndi zwa uri muthu ha tei u ambara zwithu zwipfhufhi.

Muthu u tea u gwadama adzhia fola adzhia halwa a kona u phasela vhafhasi.

Vhaswa vha ḓivha nga hau phasa, na uri zwithu zwi itiswa hani kha mvelele ya tshivenḓa.

Zwine ra tea u zwi ita ndi zwa uri, ri tea u dzulela u amba nau sumbedza dziṅwe tshaka nga luambo lwa hashu.

Luvhumba mvelele ya hashu ngauri ndivha ndi tshi khou ḓiphina ndi sa ḓi nyadzi zwine zwa sia dziṅwe dzitshaka dzi tshi khou ṱoḓa u ḓivha nga ha mvelele ya hashu.

Musi ndi tshi bika mashonzha, ndi thoma ngau lovhea mashonzha kha maḓi au fhisa uri a sa konḓe, nda vhea tshiphani tshivhasoni nda tshetshelela nyala, nda tshetshelela maṱamaṱisi, nda shela mapfhura, nga murahu nda kona u thupha aḽa mashonzha anga nda a litsha a gwagwama a gwagwama nda shela muṋo nda shela na sobo.

Zwiḽiwa zwine zwa bikiwa vhuponi hashu ndi zwiḽiwa zwa tshidzimba.

Ndi tshi bika magulu ndi thoma ngau vhasa mulilo, nda ita uri mulilo sa hezwi magulu atshi konḓa, nda shela maḓi nda vhea magulu tshivhasoni nda shela na muṋo nda tiba zwa xaxara u swika zwitshi vhibva.

Ndi zwishumiswa zwi ngaho zwidudu na bodo dza milenzhe.

Nṋe ndi vhona vhaaluwa vha tshi nga funza vhaswa, uri zwiḽiwa zwa sialala zwi tea u bikiswa hani.

Ndi zwiḽiwa zwi ngaho miroho ya thanga, delele, zwidzimba.

Ndi mushumo wa uvha nese ngauri ndi a funa u ḓi wana ndi tshi khou thusa vhathu.

Mishumo ine yavha na ndavha nga tshitshavha ndi mishumo i ngaho vhudokotela, ndi mishumo i ngaho vhudededzi, na mishumo i ngaho vhu nese ngauri zwoṱhe hezwo zwithu vhathu vha vha vha khou zwi ṱoḓa nga maanḓa.

Ee vhathu vhane vha shumela mushumo avha ḓi, a vhashumi vho ḓi imisela ngori u tshiya kha zwiimiswa zwa mishumo uḓo wana u khou fola ḽaini ḽanga ḓuvha ḽa sa vhuya ḽa kovhela.

U savha na mishumo fhano Afurika Tshipembe zwi khou itwa nga ṅwambo wa corruption.

Nṋe ndi vhona unga muvhuso u tea u dzula fhasi wa sikela vhaswa mishumo, ngauri vhaswa ndi vhaṅwe vhathu vhane avha khou shuma.